Ke ka ntlha ya dipelaelo tsa badiri ba dibese, di bonagala di feta tlwaelo mo Aforika Borwa. Ke ka ntlha ya gore, badiri ba dibese ba tletse mo Aforika Borwa, fa ba sa dire, batho ga ba kgone go ya memmerekong, batho ga ba kgone go ya dikgwebong tsa bona, batho ga ba kgone go ilo dira. Ka ntlha e diragalang fa, batho ba dibese e ka ba ya ntlha gore, ga ba patediwe, ga ba thusiwe, dibese tse ba tsamayang ka tsona ga di molaong, gore di ka tsamaya mo ditseleng empa fela bone ba nyaka dilo tse di siameng. Khamphane ga e dumelane le seo, batho ba dibese ba ile go dira gore, ba dire gore kampane e sa bereka.

Dipalangwa tsa metsi di ka tokofatsa maitemogo a mo ditseleng tsa boswa ka go ba bontsha gore ditsela tse di berekisiwa ka moka. Fa tsela e, e sa tsamaye, o ka berekisa e go tsamaya, fa e, e sa tsamaye, o ka berekisa e go tsamaya.

Nnyaa, nka se rate go bona thulaganyo ya phokoletso e e go akaretsa le bagodi ba ba santseng ba le mo lefelong a a kotsi, ka gonne mafelo a a kotsi batho ba maphelo a bona a mo kotsing, ba tshwanela go thusana gore ba bontshane gore kotsi e, re tswa jwang mo go yona. Go tsamaya ka maoto, le go tsamaya ka sejanaga ga go tshwane.

Fa go sa ture, ke ka ntlha ya gore ga gona batho ba ba tsamayang thata mo nakong eo, fa go ture ka ntlha ya gore mo nakong eno batho ba le ntsi ba ya kwa go.

Di-transport-o di thusa batsofe ka go tloga fa, go ya fa, ka gonne batsofe bantsi ga ba kgone go tsamaya. Di ka ba thusa go ba isa ditleniking, go ba isa go lwantsha ditjhelete tsa bone, mafelo ga kgwedi. Di ka ba thusa thata.

Ka gore, dithoto tseo di tsamaya tsela e telele, fa go sa dire maphodisa a tse ditsela, a tlo go emisa a go botsa gore, goreng o sa dilo tse pila, goreng o sa dira so, go di lebelela pila o ka tsamaya leeto o dira gore di ntse pila, o dira gore o tsamaya leeto le le siameng.

Ba so go mabanta ke gore, fa bese e diragalelwa ke kotsi, batho ba ba leng ka mo gare, ba ilo fofa, ba gobala, ba thulana le di-seat-e, ba bangwe ba ka tswa le ka mafensetere.

Maeto a dibese a ka thusa go somarela boswa jwa setso le go bojalana, ka go tsamaisa batho ba le ntsi. Dibese di tsamaisa batho ba le ntsi, go tloga kwa lefelong le, go ya kwa lefelong le lengwe ka ditsela tse di telele, go se eme, go ema kwa di-garage-ing gore batho ba kgone go ikhutsa.

Nka koloi ya mofuta wa mabati a le nne, ka gore batho ba ba tswang ko ditšhabatšhaba, ba kgone go tla kwa lefelong le o leng ko lone, ba batla koloi, go tsamaya-tsamaya go bona-bona dilo.

Fa madi a dijo a le teng, nka dira gore ke reke tsa go tshwana le banana, apole, ka reka juice-e, ka reka le pie, gore ke kgone go ja.

Melemo ya go hira koloi fa e bapisiwa le go dirisa dipalangwa tsa botlhe le fa o le mo leetong ke ya gore, e go thusa go tsamaya kwa mafelong o batlang go ya kwa o ne ka nako. Ntle le , go kgathatsegile gore, ga o namele transport-o ya public-ki.

Ke tsa gore, ba kgone gore koloi tsa bone ba kgone go di bona, kwa dikhamphane tsa go tracker dikoloi. Ntle le seo, ba tlo ba tseela dikoloi tsa bone, ka gonne batho ba bapisa fa ba fitlha kwa go bone, ba ba ntshetsa sethunya, ba ba tsele dikoloi tsa bone. Fa ba na le dikhamphane tsa go checker dikoloi, ba kgona go boa le koloi.

Ke gore kwa morao o tshwanetse go beya boto ya go bontsha gore o tshwere dithoto, ntle le seo, dithoto tsa gago tshwanetse di be gore di ntse pila di bofilwe.